Matlalo a diphoofolo a fapane haholo hobane o ka sebedisa letlalo la kgomo hore o etse kobo, kapa o kgabisa ka lona ho ka etsa mmata. La nku lona o ka ho etsa ulu hore o kgone ho roka, kapa hona ho loha. Hoo ho bontsha hore matlalo a diphoofolo a fapa-fapane ebile le bohlokwa ba ona bo ya fapana.

UIF-e e sebetsa jwalo ka ho o behela tjhelete kgwedi le kgwedi ha o kgola. Hore o fumane tjhelete ya hao ya UIF-e o tlo hloka dipampiri tse itseng ho tswa femeng kapa polasing ene oe sebeletsa. Ha o qeta o be o ya kantorong ya Home Affairs le bukana ya hao ya boitsebiso.

Ho tlo tlameha ho bane le komiti e le hore e tlo ikarabella mafapheng a fapaneng kgahlanong le serapa seo. Jwalo ka batho ba ka katang serapeng moo, ba tjhentjhana jwalo-jwalo hore ho se ke be hwa bana le batho ba tlo senyang kapa hona ho utswa. Le dijo tse tswang kantle tse reng di lo rekiswa, ho bane le komiti e nngwe e tla kgonang hore e dule fatshe ba shebane le tjhelete e entsweng. Le hore e ka etsa eng hore e push-etse setjhaba pele?

Tjhehe, ha ke tsebe letho ka ona mofuta hore na o sebetsa jwang? Mara nna ne ke nahana hore ha ba batla ho etsa mixed breed, ba nka diphoofolo tse pedi tsa breed bo sa tshwaneng empa ho kopanywa ho tswa ho tsona.

Tjeho ya diterekere ya mafura ke ntho e kgolo haholo. Ke nahana hore diterekere di qetella di ja mafura tjena ka tsela eo di entsweng ka yona. Hobane hape di kgona hore di hule le load-o tse boima haholo ho feta makoloi ana a re a sebedisang. Bo rapolasi, kapa balemi ba ka sebedisa diterekere dipolasing feela. Ba ba batla dikoloi nyana tse kang di nyane kapa tsona dilori hore ba kgone hore ba tsamaise dijalo.

Tsatsi leo ke tsatsi leo ke sa tlo lebalang bophelong ba ka. Ke tsatsi leo ebile ke ne ke nahana hore lefatshe ehlile le ya fela hobane itse ha re sheba setorong manene, merwallo ena e nkile toro sena wa se nka wa se behella kwana. Masimong teng ebile ha ke sa bua, itse ha re fihla ke ha o senyehile Kha re botsana hore ho ne ho lenngweng mona eka ha hona letho le neng lenngwe moo.

Boithaopi ke ntho e bohlokwa haholo ebile e bontshang hore le motho o na le thahasello le o batla ho sebetsa. Ho na le di-company tse butsweng tsa di-NGO or ha e felletse di bitswa di- None Profit Organisation, tse leng hore ke di-company tse sa etseng profit. Ke teng moo bongata ba batjha ba ka ithaopang teng. O ka fumana le setifikeiti sa ho bontsha hore o ne o ithaopile, kapa wa fumana le hona thuso ya hore o fumane mosebetsi oo o labalabelang hore o fumane ha ebe o ne o le motho e leng horeng o sebetsa hantle.

Ho ba rapolasi ke mosebetsi o motle ebile o ke ka reng o monate haholo, empa o tlo tlameha o ithute hore phofolo tsa hao di hlokomelwa jwang? Di hloka le ho dula tulong e jwang? Eo nka e eletsang ke hore batjha ba rona ha ba ka ya sekolong ba ithuta ka hore diphoofolo tse fapaneng di hloka hore di dule tulong e jwang, ebile le ho hlokomelwa di hlokomelwa jwang? Le diente tse diphoofolo tseo di tlo di hlokang ke diente tse jwang tsa mofuta o jwang?

Tjhehe, nka se re hona le phapang. Meroho ena e latsweha ka tsela e le nngwe, ka tsela ya ho tshwana. Le ho shebahala ha o sheba moroho o tswang serapeng le moroho o rekileng lebenkeleng, ehlile e ya tshwana ha ona phapang pakeng tsa ona.

Molemo wa ho lema le ha serapa se le senyane ke hore dijo di be teng. Le ka hoo, ho ka o bolokela tjhelete e ngata ya hore o dule o ya mabenkeleng o reka meroho. O ka lema meroho ena jareteng mona le ha serapa se seholo hakalo, empa meroho ona o tla kgona hore oe leme.

Ha dijalo di hola ho tlo bana le mathata a kang dikokonyana, kapa dinonyana. Ho tlo batlahala hore motho a ka batla tjhefunyana e bolayang dikokonyana, mme e sa utlwisise dijalo kapa mobu bohloko. Le hona ho batla sefenyana e tla kwallang dijalo hantle hore dinonyana di sa kgona hore di kene ka hare di je dijalo tsa hao.

Ho na le dimela tse bitswang mint-e. Ho fumaneng metse toropong mona ba e kga dirapeng tsa bona ba e kenya dijong.

Batho ba kgale ba ne ba ithuta haholo ka tsa temo. Ke hona hoo ne ba kgona ho bona phapang ya mushroom-o o jewang le o sa jeweng.

Ee, kgwebo ya veine yona e nka e qala. Empa pele ke qala kgwebo ke tlo tlameha ke ithute ka mefuta ya merara le metjhini e sebediswang. Le hore hona ho etsuwa eng hore morara ona o be o qetelle e le veine. Le hore hape o nka nako e kae?

Balemi ba ka nosetsa hoseng haholo pele letsatsi le tjhaba, kapa maitsibuya ha letsatsi le se le lo dikela se le sa tjhese haholo. Hobane ho nosetsa motsheare e tlabe e ka o senya ka metsi hobane metsi ao a tlo tjha dijalo di soka di fumana metsi a lekaneng.

Ee, moroho ke o lemme. Ke tsela e ntle hore motho a bane le moroho jareteng ya hae hobane o ka mo sebeletsa ka tsela tse pedi hore le yena a kgone ho ja. Tsela e nngwe e leng hore a ka bula kgwebo nyana e nyenyane hore a rekise meroho ena a kgonang hore ae leme jareteng ya hae.

Ntho e re dulang re e etsa ha re tseba hore leqhubu la motjheso le tlang, ke hore re etse hore diphoofolo tsa rona di dule di na le metsi. Le hape hona le sebakanyana se kwalehileng mo di ka kenang teng tlasa moriti. Ha ho tluwa dijalong tsa rona ha re tseba re di nosetsa ka nako, ebile re etsa hore le metsi a be mangatanyana. E re ha leqhubu lena le se le fihlile ho tjhesa, re kgone hore re ka nna ra nwese-nwesetsa motshehare ha ho tjhesa moo hore dijalo tsa rona di se ke be tsa shwa.

Ntho e re tshwanetseng ho e etsa ke hore re fumane ngaka e tla re lekolelang kgomo ena, e re jwetse hore re tlo hloka ente kapa meriana e jwang? E nngwe hape e re tlamehileng ho e etsa ke hore re di arohanye le dikgomo tse ding hobane di tloha di tshwaetsa dikgomo tse ding.

Bongata ba majwe ana a lewatleng a matle haholo, o ka ba nahana hore ha hona letho ka hare ho ona. Mme o fumane hore hona le dijo ka hare ho ona moo. Bongata ba ona a matle haholo hore o ka a nahanela moo, empa ha o ka di-restaurant-eng tsena tsa maemo a hodimo o tla fumana ho rekiswa dijo tse kang di-oysters. Ke tsona tseo o tlo fumanang hore ha oe shebile lewatleng mane, o ka ba nahana ke lejwe feela ha hona dijo ka hare.

Lefatshe la temo le tshwanela le be tlasa lebitso la hao. Le ha o ka dula ho lona o be o le sebedisa e le lefatshe leo o etsetsang kgwebo ya hao ya temo ho lona. Hobane ha ekaba lefatshe le ka thoko, ho ka bana le baqhekanyetsi ba ka batlang ho o qhekanyetsa hore lefatshe leo ha se la hao ke la bona.

Ke ntho e lokileng haholo hobane ha o tla nako ya komello. Bongata ba dijalo di ya shwa, ebile le bo rapolasi ba senyehelwa haholo. Ekaba ntho e lokileng haholo.

Thusa bo rapolasi haholo. Di ka ba thusa ka ho nwesetsa moo ba sa kgoneng ho fihlella teng, kapa hona ho peita tjhefu for ho bolaya dikokonyana tsena tse nyenyane tse jang dijalo.

App-e ya ho lema e ka thusa balimi haholo, teng ha e ka bontsha maemo a lehodimo hore na a eme jwang hore ho tloba le leqhubu la motjheso, kapa ho tloba le dipula tseo e matla. Le hona hore e thuse balemi hore ba ka kgona hore ba leme eng nakong eo ya selemo? Le hore ke eng e ba sa tshwanelang hore ba e leme?

Ke ntho e mpe hobane bo rapolasi ha ba qala ba sebedisa diroboto. Hoo se ntse ho tlo bontsha hore bongata ba batho ba tlo hloka mosebetsi.

Dijalo tse jewang molemi a ka lokisa mobu wa hae, a nne ao nosetsa ebile a peta ka mehla le matsatsi. A tshela moetedi ho etsa ka bonnete hore mobu wa hae o nonnne. Ka mora moo ke teng moo a tla kenya dipete tsa hae ebile a se ntse a nwesetsa. A di nwesetsa ha nngwe, kapa habedi letsatsing. Tsatsi le leng le le leng ho fihlela di hola.

Hore lebaka le etsang tlhapi ena e be turu haholo, ke hore e se e kentswe ka makotikoting. Ha e tshwane le tlhapi e tswang metsing eo oe fumanang pele e ya makotikoting. Ee, kgahleho ya ho e reka yona e ntse e le teng ka hobane ke tlhapi e le horeng e matlafetse haholo.

Ntho e tjena e ka rarollwa ka hore naha e kgaolwe ka lehare. Emong a fumane halefo le e mong a fumane halefo.

Poone e hatseditsweng e lahlehelwa ke ditho tse kang tswekere, kapa sona starch. E leng poone e tswang masimong e sa tlohang e hatseditsweng yona ditho tse kang starch-e le tswekere tsone o tlo di fumana ntse di le teng.

Ntho tse ba batlang ho di finyella ke hore ba kgone hore ba tswelle pele ba nne ba leme. Hobane mobu ha o ka senyeha, tsa temo di tlo sokola haholo le hona ho tloba thata hore ho ka lema ha mobu o se o senyehile.

Mefuta e meng e holelang tlasa mobu o ka fumana bo beetroot-e le yona eiye. Beetroot-e yona mmeleng mona e fana ka Vitamin C. E leng yona eiye e ka o thusa ka hona ho phalla ha madi.

Ntho e ke ka e etsang ke ho tshwara kopano le ho batla ho utlwisisa hore ke eng e qetelletseng e entse hore ba qetelle ba hwantile?

Ee, bo mme bana le yona menyetla ya hore le bona ekaba beng ba dipolasi jwalo ka bo ntate. Ebile nakong ya hana jwale re na le bona bo rapolasi ba bangata e leng bo mme. Le tsona dipolasi tse kgolo haholo tse tshwerweng ke bona bo mme.

Terata enwa e ntjhafatswa habedi kamora selemo se le seng. Mosebetsi wa terata ena ke ho bontsha hore polasi e fella hokae? Le hona hore dikgomo, kapa tse ding tsa diphoofolo di s'ke be tsa tshelela polasing tse ding.

Nthong e ne e ka etsuwa tabeng ena, ke hore ho tsebiwe hore na motho ya batlang polasi o na le tsebo ka tsa temo. Kapa hona le seo a se tsebang hore a kgone hore le ha a fuwe polasi, polasi e nne e tswelle pele e sebetse. Ho nne ho lemeha meroho, kapa ho bane le diphoofolo polasing hobane motho ha a se na tsebo ka tsa temo, ha hona nthwe a tlo e etsang. Polasi e tlo qetetse e senyehile e se bile e sa sebetse.